Ngaphandle kokudayisa ngicabanga ukuthi okunye okungakusebenzela ukuthi ujoyine istokfela emiphakathini ihlanganise imali. Mhlawumbe uthole ukuthi le mali nihlukanisa ekupheleni kwenyanga iya komunye, ekupheleni kwenyanga iya komunye noma ize ihlukaniswe ekupheleni konyaka niyihlukanise ngokulinganayo. Noma-ke odela amaswidi, ama-chips udayise khona la egcekeni kwakho, leyo ndlela iyona ndlela engakwenzela enye indlela yokuthi uziphilise uhleli ekhaya egcekeni. Noma uhambe ubhushele abantu amagceke emizini yabo naleyo ndlela ungazithola sewuthola imali uyihlalele.

Mhlobo wami, ngidumele kakhulu utamatisi wami la akade uwubona izolo sekufike amasela izolo ebusuku awuntshontsha wonke lo , yeka imali ebengizoyenza emakethe sengidumele nje kakhulu ngikhathazekile. Bese ngibalile ukuthi bazodla nabantwana kuwona lo tamatisi, senze namasemishi abantwana baphathe esikoleni ngidumele nje kakhulu mngani wami. Amaphi nje amasu engawasebenzisa ukuze utamatisi wami ekungatshontshwa ngale ndlela, ukuze ngivikeleke, ngikhathazekile nje kakhulu mhlobo wami. Ukubiya besengivele ngibiyile, eyiphi enye indlela onganginika yona, isu lokuthi ngisinde kule sihlava.

Ukuhlolwa kwenhlabathi kubalulekile kakhulu ngoba uma inhlabathi uma uyihlolile uyakwazi ukushisa kwayo ukuthi lenhlabathi le ishisa kangakanani, ilungele ukuthi ungatshalani kuyona nokuthi uyazi ukuthi ivunde kangakanani. Ukuze ungathi endaweni hlampe eyomile wena sowutshala amadumbe, amadumbe afuna indawo ezoba nodaka, so kubalulekile ukuthi inhlabathi uqale uyihlole ukuthi wazi ukuthi ivunde noma yome kangakanani. Ukuze masewuqala utshala utshale okufanele kuleyo ndawo ukuze uzothola isivuno .

Njengomsebenzi wasepulazini yeyi kunzima ukuvuka ekuseni uma lilibi kodwa-ke ngokuzinikela kwakho, uyithanda imfuyo le esuke ikhona nezitshalo ezikhona kule pulazi osebenza kulo. Kubalulekile ukuthi ucele kumqashi wakho ukuthi akuthengele izingubo ezivikela amakhaza, zivikele imvula, ezivikela nodaka lezo zingubo i-PPE, uthole nesigqoko ukuze usinde esimweni sezulu esinzima.

Ngicabanga ukuthi indlela okungakanywa ngaso namaphaseji ephepheni ukuthi kusetshenziswe izithombe nemibala egqamile. Umbala ogqamile uyalidonsa ihlo lomthengi engakuboni nje ukuthi kubhalweni nokuthi indaba emayelana nani, kodwa ukufaka idizayini nemibala egqamile nokuthi mowubhala imibhalo uyibhale in bold. Hlampe ubukade ubhala ngombala, ngiyalinganisa ophuzi yonke indawo bese kuthi lapho la ihluke khona ube usubhala ngombala ogqamile hlampe ubovu, kuzolidonsa ihlo lomunye umthengi. Uzobe useyagijima ayobheka kuleyo ndawo ngoba uyibhale ngombala ogqamile.

Ukuvula ukuhlukaniswa kwemigqa uma uzotshala kuyasiza kakhulu iy'tshalo kuzivikela esikhathini semvula, imvula iyamba kuleyo migqa le osuke uyivulile bese kuthi la phezulu embhedeni izitshalo ziyavikeleka. Kanjalo nezinambuzane zivamise ukuhamba la phansi phakathi emseleni ngoba iyona abayibona kuyiyona ndawo elula ukuthi bangakwazi ukugudluka kuyo, bagudle la kuyona belandelelana. Kuyayivikela-ke kakhulu inhlabathi ukuthi umsoco wenhlabathi ungahambi namanzi mhlazane kunetha ngoba amanzi azohamba la emiseleni oyivulile.

Ukuthatha kwami isinqumo sokuthi ngivune ngesandla ngingasasebenzisa imishini, ngithatha njengestephu esihle kakhulu ukuthi kengisebenze nomndeni wami ngempelasonto, abantwana bami bazokunceda ekuvuneni izitshalo. Lapho leyo mali ebengayithenga ngayo udizili ukuthi umshini usebenze lo ebengivuna ngawo, ngiyayiseyiva kakhulu nanokuthi ugesi ebengiwusebenzisa ekuvuneni ugesi usubiza kakhulu. Lowo gesi uzoseyiveka lapho ngizothola isikhathi sokuthi ngibhonde nabantwana bami ngekhathi sibhizi sivuna izitshalo sisebenzisa izandla zethu kuyimpelasonto, bazothola indlela yokuthi bachithe isikhathi sindawonye.

Njengososayensi wokudla umsebenzi wokuthuthukisa, indlela mina engibona ngawo ukudla if kupakishiwe kuyakusiza ukuthi kungahlazeki endlini, kuhlala endlini kuqoqekile kuseyiva indawo lapha endlini la obeka khona ukudla. Iyaseyiveka indawo nasemotweni la ozothutha ngayo ukudla sowukusa emakethe, kuyaqoqeka akubi kundlaleke yonke indawo, izinselele ezingabhekana nazo uma usebenzisa amaplastiki kanje ufake utamatisi. Khathi kuhlala isikhathi eside uthola utamatisi wakho usujulukile sewuthamba, izinto eyifana njengo lethisi uyajuluka kakhulu kuplastiki angathi mase ukufakile usheshe ukambise emakethe.

Ukuqikelela njengomphathi wesuphamakethe ukuthi ukudla akumosheki ukuthi izithelo nemifino ukubeke lapha phambili eduze kwala abathengi khona bezokhokha khona. Loko kuyalidonsa ihlo lomthengi noma ngabe ekade engakuhlelanga ukuthi uzothenga imifino noma izithelo ezithize, and ngingehlisa amanani ngendlela ephezulu kakhulu ngoba sengikubona ukudla lokhu ukuthi sekungadlulelwa isikhathi. Ekwehliseni kwami amanani kuzodonsa abathengi ngokuthi bakuthenge kakhulu ngibese ngikufake eyinkundleni zokuxhumana, ukuze abathengi bami bakwazi ukubona amanani aphansi ezithelo nemifino enginako esitolo.